Hayi, andivumelani naleyo into. Ukuba ngumdlali webhola okanye wombhoxo kuthatha indima enkulu kakhulu ebomini bomntu ngokomzimba nangokwengqondo. Kulindeleke ukuba uziqeqeshe uzifundise umamele, emveni koko uyozibona ukuba uqhuba kanjani. Noxa ziyelelene kodwa ke azifani.

Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba ibachaphazela ngeendlela ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokwendlela entle, yinto ukuba uyakwazi ukudlala i-electronic sports uye ube ngumpetsha wazo. Zininzi izinto othi uzifunde ngendlela kodwa ke kwelinye icala, ukuhlala phantsi ixesha elide akulunganga, akulungelanga umzimba wakho kwaye asizazi nezigulo onothi umntu abenazo.

Ndicinga ukuba ndingadlala iPlayStation five. Phofu, ewe ke ndingayidlala ndidlala kwicala lezebhola ekhatywayo.

Hayi, andifuni nakanye ithathwe ithathwe. Andifuni nakanye ukuba ithathwe njengemidlalo yokwenyani kuba ke ayomidlalo yokwenyani. Kwimidlalo yenyani zininzi izinto eziye zithi ziyenze ukuba ibe yiyo iqondakale, kodwa ke le yona i-electronic akseyiyo, akseyiyo.

Ndingabalumkisa ndithi lo umdlalo awulunganga kuba xa uqalisile ukuwudlala uye ufumane ulalo olunganelekanga kwaye umzimba wakho kubalulekile ukuba ululeke aqeqesheke. Ngoko ke xa udlala lo mdlalo uzimisele ngawo zininzi izinto eziye zingalungi ngomzimba wakho.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa ayoyabantu abatyebileyo bodwa. Ukuzonwabisa yinto esemntwini, ngoko ke neyiphi na indlela ethi ingabi ngumsebenzi ibe yinto ekonwabisayo kubalulekile ukuba uqhubeke ngayo.

Owona msebenzi wokuzonwabisa endicinga ukuba udinga imali eninzi nezixhobo ngumdlalo wekhrikhethi kunye nomdlalo we-golf kuba ke kudingeka iibhola, kudingeka abantu abanintsi kudingeka ii-bats, kudingeka i-golf sticks, kudingeka ii-gloves kudingeka izikhuselo othi uzinxibe, ilisti inde kakhulu.

Mna ndicinga ukuba nobuphi na ubomi obuthi buphilwe ngumntu buphelele, wonke umntu apha emhlabeni kunento ekufuneka ayenze kwaye into eyenziwa ngomnye umntu akusoze ifane nomnye umntu. Iimbono zabantu ngendlela abanye abantu abaphila ngayo asoze zifane, into isemntwini. Uba yanelisa wena yenze, uba ayikwanelisi sukuyenza.

Oyena msebenzi endiye ndithande ukuwenza mna ngumdlalo webhola ekhatywayo. Noxa aye athathe ixesha elinintsi kodwa ke unezinto ndithi ezinintsi athi azenze emzimbeni ezikwenza uba mawube ngcono emzimbeni engqondweni kunye nasemphefumlweni, uyanelisa.